Ukusingatha umcimbi omkhulu wamazwe omhlaba wezemidlalo eNingizimu Afrika, kungashintsha umdlalo kumabhizinisi endawo. Ngokutheleka kwezivakashi amahhotela ungalindela ukwanda okukhulu ekubhukheni, okuholela emalini engenayo eyengeziwe. Izindawo zokudlela namathilomu, nazo zingasebenzisa isidingo sokudla kwasendaweni. Nezinambitheka zamazwe ngamazwe, adale ama-menu akhethekile nama-prommotion-i ukuze ahehe izivakashi. Izinsizakalo zezokuthutha njengamatekisi, amabhasi, nezinkampani eziqashisa ngezimoto. Cishe zizobona ukwanda kwesidingo njengoba izivakashi zizungeza idolobha. Ukuze uzuze kulokhu, izinsiza zezokuthutha zingacabangela ukunikeza amaphakheji akhethekile, izaphulelo. Noma ubudlelwane namahhotela nabahleli bemicimbi.

Ukuphepha kuqala, ngingamtshela ukuthi akabeke imincele aqaphele lokho abelana ngakho ku-inthanethi. Futhi abeke imincele ukuze avikele impilo yakhe nomuntu siqu sakhe, asebenzise amagama ayimfihlo aqinile. Aqaphele izixhumanisi nokulandelayo, abike ukuhlukumezeka okuku-inthanethi. Ubukhona be-inthanethi obuqotho, abeneqiniso, asebenzise izithombe zangempela nolwazi. Ahloniphe imibono yabanye, axolise futhi afunde emaphutheni. Ukwabelana okubophezelekile, acabange ngaphambi kokuthi athumele into, ahloniphe imfihlo yabanye. Asebenzise ama-hashtag ngobuhlakani, aqinisekise ulwazi ngaphambi kokwabelana.

Ukusingatha imicimbi yezemidlalo yamazwe ngamazwe kungaholela ekuthuthukisweni kwezindawo zezemidlalo. Ezingazuzisa imiphakathi yendawo futhi zinikeze ifa elihlala njalo. Abahleli bemicimbi bangase batshale imali ekuthuthukiseni ingqalasizinda yezokuthutha njengemigwaqo, izikhumulo zezindiza, nezokuthutha zomphakathi. Okungathuthukisa ukuxhumana nokufinyeleleka kwemiphakathi yasemakhaya. Ukuthutheleka kwezivakashi nabasubathi kungaqhuba ukuthuthukiswa kwezinsiza ezifana namahhotela. Izindawo zokudlela nezitolo ezingadala amathuba emisebenzi, futhi zikhuthaze umnotho wendawo. Ukwakhiwa kwamathuba emisebenzi, ukusingatha imicimbi yezemidlalo yamazwe ngamazwe. Kungadala amathuba emisebenzi yesikhashana noma unomphela ezindaweni ezihlukahlukene.

Kungahlelwa imisebenzi yokushintshana kwezamasiko. Umeme ithimba ngalinye ukuthi lethule amasiko namasiko ezwe lalo. Umbukiso wezingubo zomdabu, ukhuthaza ababambiqhaza ukuthi bagqoke imvunulo yabo yesintu. Futhi babelane ngokubaluleka kwezingubo zabo. Umkhosi wokudla kwamasiko, izinkundla zomculo, nezomdanso, amakilasi olimu. Lapho iqhaza bengafunda khona imishwana eyisisekelo ngezilimu zomunye nomunye. Izinkundla zokucobelelana ngolwazi, amakilasi okupheka, imhlangano yokucobelelana ngolwazi yomculo nezinsimbi.